Amakhono empilo afunda phakathi nemikhosi, ulwazi ngezinguquko zomzimba nesondo, number two, ukuziqhenya nokuzihlonipha, number three, amakhono okuphila kwansuku zonke, number four, ukuxhumana nokukhuluma ngokuhlakanipha, number five, umsebenzi womphakathi nobuholi.

Amakhono abaluleke kakhulu ngaleso sigaba, number one, ukuzazi nokuzihlonipha, number two, amakhono okukhuluma nokuziphatha, number three, ukuphatha ikhaya wemfanelo yansuku sonke, number four, ukuzivikela nokukhetha ngokuhlakanipha, number five, ukuxhumana nomoya, isiko, nokomkhulu.

Umongo womlando, endulo ukukhulisa komfana kwakumsebenzi womphakathi wonke, bekubheka ngeso olubanzi ukuthi umfana uzophenduka indoda ehloniphekile eqotho, esebenzayo futhi evikela umphakathi. Ukuguquka kwezindlela zokukhulisa abafana izikhathi nezinguquko one, imfundo yesimanje, two, ukufika emadolobheni, three, ubuchwepheshe, inthanethi nemidiya, four, izinguquko emphakathini nasezintweni zomthetho.

Makoti, Malayika ehlonipha umakoti njengomuntu ozothatha isikhundla esikhulu emndenini, number two, ngiyavuma uNathi Makhanye, ingoma emnene egcwele ukuvuma uthando olungapheli. Number three, nguwe, Nomfundo Mo uthinta imizwa yothando lwentsha kodwa futhi inesithembiso esimnandi.

Ulimu luyigugu elingaphezu kwethu, luyimpande yobuwena, isibuko sengqondo, kanye nesibopho somlando ngaleyo ndlela ulimu lwesiZulu linomthelela omkhulu kubuZulu noma noma lusengozini yokulahleka kweminye imisebenzi yalo, ngenxa yokushintsha kwezimo zasemadolobheni.

Ikhono elibalulekile kakhulu engingagcizelela lona ikhono lokuzazi nokuzihlonipha, kungani leli khono libalulekile? Number one, isisekelo sayeyonke into, number two, ikhuthaza ukuzethemba nokuzimela, number three, ivikela engcupheni yezingozi zangempilo nangengqondo, number four, ihlonipha abanye ngoba iyazihlonipha.

Ukukhuthaza ubumbano lomphakathi kubuyisa ukuhlanganyelana, ukusebenzisana kanye nokuhloniphana phakathi kwezinhlanga nezinhlanga. Ukugcina amagugu amasiko, ulwazi lesintu nezinkolo luyandlulisela ezizukulwaneni ezilandelayo ngendlela ekhanyayo ethokozisayo, ukukhula ngokomoya, ukuzola kwengqondo, ukuzithoba, ukwethemba, nokwazisa impilo.

Ukuvuselela isazisi sobuwena, ukuvuselela umnotho wamasiko, ukuqinisa ukuhlonipha nokuhloniphana, ukuvuselela umgubho wamasiko njengengxenye yansuku zonke, imfundo engapheli ngamasiko ezizukulwaneni.

Iseluleko, yiba nesibindi esinempandle, izeluleko ezisebenzayo zohambo lwakhe lobuholi A, yazi umlando wesizwe sakho nezindlela zobuholi bazo, B, zifundise ngamasiko, ulwimu, nezinhlelo zesintu, C, yakha ubuhlobo nabadala besilisa abaholayo, D, yakha ubufakazi ngezenzo zakho hhayi ngokukhuluma kuphela. Izinsekelo azobhekana nazo, A, ukucwaswa ngobulili, B, ukugxekwa njengoba kungowesifazane, C, ukucindezelwa, D, ukuziswa ungenamandla ngenxa yomlando.